Njengoba besebenzisana mabe zosebenzisana kule phrojekthi yeyinkundla zokuxhumana. Inselelo engaba khona ngenxa yokuthi njengoba bekuma-hobby angafani angeke bakhona ukuthi basebenzisane noma omunye akakwazi ukupheka kanti omunye akakwazi ukuthatha kahle iy'thombe. Ngakho-ke kuzoba khona lokho kushayisana makwenzeka izinto kanye kanye mhlampe bapheka bobabili into ey'kanjalo kanti ukuze baxazulule lezoy'nkinga kungadingeka omunye nomunye agxile entweni akhonayo ukuyenza. Umngani owazi ukupheka uye ozobe epheka bese kuthi lona okwazi ukuthwebula iy'thombe yena umsebenzi wakhe kuzoba ukuthatha iy'thombe zokudla noma amavidiyo ngoba yena usebenza ngekhamera.

Hawu MaHlengi, ngingamkhuthaza nje ukuthi abone ngempela ukuthi la sizodlala siyozijabulisa nje njengoba singabangani, hhayi ukuthi sifuna ukubona ukuthi ubani ongcono noma ubani ukwazi ukwenza ukuthi kunomunye, igoli nje yethu sonke ukuthi siyijabulise sibe nosuku oluhle sidlale kamnandi nangokuzayo so khona ukuthi sidlale ndawonye. Kungasekho ukuthi, kungekho ukuthi ubani kuqala wayethe yena ungcono ngakho akasafuni ukudlala nomunye, nje ukuba nje sibe-happy sibe sijabuleni sonke njengabangani. sibe nesikhathi esimnandi.

Kungafanele benze lento ebizwa ngokuthi i-survey esikoleni, ukuze bakhone ukubona ukuthi abafundi bathanda ziphi izipothi noma imidlalo obayithandayo, imiphi imidlalo bese kuba yileyo mdlalo-ke abayiqhakambisayo noma abayifakayo ukuze kube yiyona imidlalo ebakhona kuleso sikole.

Mina bengiyokhetha noma ngingavele ngidayise izinto kunokuba ngenze isevisi, ngingakhanda and ngingakha into, bese ngiyidayisela abantu bayithenge ngize ngiyitholela leyo mali.

Isikole kungadingeka ukuba sibeke amamaki akalekisiwe ukuthi ukuze umuntu akhone ukujoyina le-club kufanele abe nalamamaki angaka ukuze umfundi ezoqinisekisa ukuthi uhlezi ethola amamaki aphezulu noma lawa adingekile ukuze alokhe ehleli edlala la kwi-club ye-sport. Ngaleyo ndlela-ke wonke umfundi odlalayo uzobe kudingeka ukuthi aphinde futhi afunde iy'ncwadi zakhe ukuze aqinisekise ukuthi ulokhu ehleli nomulokhu edlala kule-club. Kunokuba agxile nje kuye kuphela.

Ngiyacabanga ukuthi akhona ama-hobby nom'msebenzi wokuzilibazisa ongagcina ukufakela imali yokudlula umsebenzi womlungu. Uma nje uthanda kahle noma i-hobby yakho ikona ngempela ithemba lokuthi ngayifaka leyo mali. Kungenzeka uma nje ufaka umsebenzi noma isikhathi sakho usifaka kahle uma futhi ugcine uwumuntu onekhono impela kulowomsebenzi wokuzilibazisa kwakho, ungagcina ukhona ukuthi wenze imali ongakhona nokuziphilisa ngayo ngoba lento futhi uyenza kusuke enhlizweni into oyithandayo, ngakho kungalula kakhulu.

Cha, ngingacasuka kakhulu njengoba ngibona lokho nje. Ngingamemeza ngibuzo o-coach ukuthi, hhayi bo, no-ref ukuthi awuyiboni lento eyenzekalayo lapha enkundleni, njengoba nje kuthulekile udlala kabi lo omunye umntwana udlalisa kabi eyami ingane.

Kungadingeka bafake kungabi nje zitebhisi kuphela eziba khona laphana noma ezivela khona ey'nkundleni. Futhi kudingeka kube nane y'ndlela zokuhamba eyithe ukuvuleka ukuze kukhon'muntu ohamba nge-wheelchair akhone ahambe lapho ahambe khona even noma kukhona abanye abafundi nabo abahambayo lapho kubekhona i-space esifanele. Kanti futhi kudingakala izindlela zama-wheelchair, la kufanele kube khona iy'tebhisi eceleni kwakhona kufanele bafake indlela ye-wheelchair la ezokhona ukukhuphuka noma yehle khona.

Kufanele kube khona ukuthi zonke iy'mpahla zokuphepha ey'dingekalayo kumele zihlezi zifakiwe. Akekho umdlali noma umfundi oyodlala engayigqokile ngoba lokho kusho ukuthi uzolimala kakhulunyana futhi kunangoba esuke ey'fakile. Nokudlalisana kabi akudingeki, akulwiwa umdlalo, nje kuzobamnandi.

Idlala iqhaza elikhulu kakhulu njengoba intsha eningi isikhona ukuthi igxile kakhulu kuma-sport noma emidlalweni kwezemidlalo futhi igcine ithuthukise ikhono layo ikwazi nanokuthi ikhon'kuy'mela idlalela namaqembu amakhulu njengoba abanye sazi ukuthi basuke befisa kakhulu ukuthi beyodlala nompetha noma njengo mpetha ngakho-ke iqhazelihle kakhulu.